Abaholi bendabuko bangabandakanyeka ngokuthi bafake ulwazi noma bazise ngolwazi lokuba izinto ezikanje ziyahlelwa futhi bafake ulwazi lokuthi imaphi amakhambi angasetshenziswa yilo wesifazane naye lo wesilisa, ukuba azihlelele ezintweni ezikanje. Nanokuba yiziphi izinto okumele bazilungise kuqala uma bezokuhlela umndeni ngale ndlela abafuna ukuhlela qanduba baqale ngale process abafuna ukuqala ngayo.

Abahlinzeki bezempilo besimanje bangabasiza ngolwazi abesimame ngokuthi bakhankase emalokishini bakhankase nasemtholampilo mayelana nezivimbelanzalo zesimanje. Kepha-ke, akekho umuntu onganalo uvalo ngento angayazi. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi babazise kabanzi ngezindleko nangezinyathelo okumele bazilandele uma befuna ukwenza ngale ndlela le ethi bona bayayibalekela. Kodwa-ke akukho okuzodlula ukuthi kukhankaswe, kuvulwe imitholampilo, kuhanjiswe imibono, kuvulwe nama-cellphone, izinamba ezingu-anonymous, la bazokwazi khona ukufona bebuze imibuzo.

Hhayi ngeke mfethu, hhayi imali nje kagogo ave incane, impesheni. Ayaneli, iyashoda, ikhokhela ugesi, ikhokhela amanzi, ithenga impuphu, ithenga amafutha lapho sekuphelile. Angazi nje sizothatha ini sihlanganise nani. Hhayi wedadewethu, ave sikhathazekile ngesimo sempesheni yagogo. Kodwa-ke naku isabelo zimali sizofika siyozwa ukuthi iyonyuswa ngamalini imali yempesheni.

Hhayi, imithelela nje edingakalayo iyona le esikhuluma ngayo manje. Ibalulekile kakhulu futhi ukuthi kuhlinzekwe ngezindawo ngamaplatifomu ngokuhlukana ngokuhlukana , it's either online and offline, la kuzokhulunywa khona umuntu onenkinga mentally akwazi ukuthi ahambe aye khona, anonymously or ezazise azothola khona usizo. i-mental health yakhe okuyinto ebaluleke kakhulu edingayo ukuthi ihlezi ingomumo esikhathini samanje.

Ngokubona kwami, izinkundla zokuxhumana zingasabaleliseka wukuthi kuthathwe izinto ekuyizona eziyiqiniso zenziwe amanga. Kusetshenziswa ithekinoloji entsha, abalingisi abalingisayo abangama-influencers kothelevishini abadumile uma sebeyashintshwa, bedayisiswe noma beqanjiswe amanga ukuze kukhushulwe inani lokwethengwa kwalezo zinto ezingasekho emthethweni. Ukuze labo abenza lolo hlobo lobugebengu bangene enkingeni, badayisa uhlobo lomtholampilo olungamanga oludukisa abantu.

Ya, ukubiza kwemithi iyona le edala ukuthi abantu beqhubeke nokusebenzisa amakhambi esintu, nanokuthi miningi amakhambi lawa adayiswa emakhemesi esiLungu kumbe e-West e-Western , ngoba manje lamakhambi amaphilisi maningi kodwa futhi atholukuthi ayenza umsebenzi owodwa. Utholukuthi-ke awusazi ukuthi ilona liphi eliyiliphi, ilona liphi eliyilona, ilona liphi okungalona and wonke amba eqolo. Noma-ke usuyothola mahhala, usuthola ey'bhedlela zahulumeni awutholi lawa lawa lawa okuthiwa yiwona asebenza kangconywana. Kepha lawa okuthiwa asebenza kangconywana kumele ungene isandla, ufake isandla ephaketheni uy'khiphele imali yakho, uzithengele.

Hheyi izithiyo, ekubambeleleni kwimithi yokulwa ne-tuberculosis-i, ikakhulukazi ezindaweni ezingenazo iy'nsiza. Kungaba i-challenge enkulu kakhulu leyo ngoba kumele uzigcine, uzigcine kakhulu ungumuntu ohlanzekile, ukuhlanzeka ngaphakathi nangaphandle. Uwumuntu odla imishanguzo yakho mihla namalanga ngokuyaliwe udokotela wakho, kuwumuntu ozodla healthy, kowumuntu ozophuza kakhulu amanzi a-healthy, kuwumuntu uzojwayela ukuthi athathe ama-walks, for ama-exercises, ya. Lokhu kuzokusiza ukuba uvule igephu yomoya, uvule igephu yakho yokuthi ama-lungs ahleli ekwi-combustion yokuphefumula, ohleli nje ukwi-flow e-fresh, njalo njalo.

Izinhlelo engibona ukuthi zingasiza mina kakhulu yizona lezi eze-guiding, not eze-judging because khona izinto esingakwazi ukuyishintsha, khona izinto esingesikwazi, khona izinto esingayibalekela, khona izinto esingeke siyibalekele. So, this thing lokhu okukuthi-ke sidinga i-guidance, kuwukona-ke okumele siphakamise kuqguqguzela kokukhulunywa kwalezi zindaba emakhaya, emagcekeni not kuze kufike ezikoleni. Ngoba igotshwa isemanzi. Manje-ke isizoqalwa indaba sesisesikoleni, lapho utholukuthi sekonakele vele, uthisha useyenza nje. abantu bokuqala, the first line of i-duty abamele benze lo msebenzi kuyibo abazali.